Ha le batla ho ithola le na le lesea mme le na le tshwaetso ena ya HIV jwalo ka boemong ba lona, ho tlo ba molemo hore ha le qeta ho ima kgweding ya pele feela le imme le iponahatse clinic-eng mane hore mme a tla a tsebe hore fuwa sepeiti se tlo thibela tshwaetso e tlo tloha ho yena e ya ho ngwana. Mme le ha o qeta ho pepa, o tlo tlameha hore ngwana wa hao wa lesea o mo fe pakeng tsa lebese la letswele feela dikgweding tse six kapa lebese la shopong feela dikgweding tsona tseo tse six. Ha o a tlameha hore o mo fe lebese la letswele le lebese la shopong ka nako e le nngwe.

Hore dipalopalo tsena tse nyolohang tsa banana ba banyenyane dilemong ba tholang ba imme di ka fokotswa ka mokgwa wa hore banana le bashemane ba fuwe dithuto tsa thobalano ba sa le banyenyane dilemong hore ba tle ba lemoswe ka kotsi ya ho kena dithobalanong ba le banyenyane dilemong. Hape ke nahana hore motswadi ha a lemoha hore ngwana wa ngwanana wa hae o kene dikamanong mme o sa kene thobalanong. A mpe a mo ise tliliniking mane, hore a mpe a thole sepeiti sa ho thibela pelei e le hona mokgwa wa ho fokotsa palopalo tsena tse nyolohang tsa banana ba banyane ba imang.

Ke nahana a mang a mabaka a etsang hore batho ba bo rona ba se ke ba kgona ho ya dipetleleng ke ana a ka reng ana. Dipetlele tsa rona di hole le meetse ya rona, mme di etsa hore batho ba bang ba senang tjhelete ya hore ba fihle moo ba kgone ho fihlela moo. Le dikoloi tsa mmuso tsa bakudi tse latelang bakudi hae, ka nako e nngwe ha di fihle ha di letseditswe hore ho na le mokudi a hlokang hore a latuwe ho iswa sepetlele. Ke tsona tse ding tsa mabaka a etsang hore batho ba bang ba se ke ba kgona hore ba ka fihla kapa hona ho ya dipetlele.

A mang a mathata ao re a utlwang ha batho ba founetse tshebeletso ya tshohanyetso ke hore ba a kulelwa mme ka nako e nngwe ditshebeletso tsa tshohanyetso ha di finyelle ho bona ka nako, le hore ka nako e nngwe ebile ha di fihle le ho fihla mme ba iphumane bakudi ba bona ka nako e nngwe ba tsietsana ba ntse ba le le mahae kapa ba hlokahala ntse ba le mahae hobane ditshebeletso tsa tshohanyetso ha di a fihla sebakeng seo se neng di tlameha hore di fihle ho tsona.

Ha ke nahane hore lebollo la sepetlele le nketse la setso sebaka hobane bashemane kapa banna ba ntseng ba batla lebollo la setso ntse ba ikela thabeng hobane e le moetlo wa bona wa lapeng, empa banna ba kapa bashemane e leng hore setso kafo moetlo ha se wa lelapa la bona hore ba e thabeng. Ba na le kgetho ya hore ba ikele sepetlele, ba fumane tshebeletso ya lebollo sepetlele, ka hoo, ha se hore lebollo la sepetlele le nketse lena la setso sebaka hobane dithabeng bashemane ba ntse ba ya, mme le banna ba ntse ba ikela.

Ho ya ka maikutlo a ka ne ke hlokomele eka banna ha ba na kgahleho matsholong ana eo mmuso kapa bona ba ikemetseng ba a tlisang hore ba elelliswa ka tsa bophelo. Hobane hangata ha o sheba ha ditshebeletso tsena di tlile ho bona, o tlo thola e le palo e nyenyane ya banna ba ileng ba ya moo. Hangata banna ha ba be le kgahleho ya hore ba ka iponahatsa dibakeng tseo, o tlo fumana hara banna ba leshome ho ile ba babedi feela, ho bontsha hore banna ha ba na kgahleho ditshebeletsong tsena tsa bophelo kapa ebile ha ba na kgahleho matsholong ana.

Ntshositseng ha ke fihla sepetlele sena se mmuso ke ho bona batho ba bangata mme ke bona mela e le letelele, ke hore ha ke a tlwaela ho bona mela e metelele ebile ha ke a tlwaele hore ke thole batho ba le bangata hakaana ka sepetlele mme se seng se ileng sa ntshosa ke ha ke bona mela e tsamaya ka ka bonyebe. Ebile e nka nako e telele re eme meleng, mme thuso ya ka sepetlele e ne le thuso e sa tshwaneng le yane e ke e tholang ditoropong. Hangata ditoropong motho o ko thuswe ka pele, empa mona sepetleleng sa mmuso motho o nka nako e telele o dutse sepetlele. Esale o fihlile hoseng, o tsamaya mantsibua ke hona o tla thola thuso. Sena se ntshositse haholo.

Ke nahana hore mmuso o ka lwantsha, mme le ho nka mehato ena e latelang ho lwantsha sewa sena sa barekisi ba meriana e seng molaong. Ka hore molao o nke qeto ya hore ha ho tholwa o rekisa moriana o se molaong o fuwe kotlo e boima mme o fumantshwe dilemo tse ngata ho ya tjhankaneng. Mohlomong sena se ka fokotsa barekisi ba seng molaong hape mmuso ke nahana hore o ka elelliswa setjhaba sa Rantsho le setjhaba ka kakaretso kaofela hore ke afeng a matshwao eo ba tlamehang ho e sheba merianeng e bontshang hore meriana ya nnete le meriana e seng molaong ke e jwang.

Hangata banna ha ba thola tlhekefetso ya bong, ba a ipata mme ha ba itlhahise. Ha hona monna eo ke mo tsebang a kileng a fumana keletso e jwalo ho tswa tliliniking hobane hangata banna ha ba hlahelle ha ba thola tlhekefetso, Ka hoo, ha ke tsebe hore na e a ba sebeletsa, kapa ha eba sebeletse na hobane hangata banna ha ba itlhahise, ba itlhahise di-clinic-ing kapa moo ba ka fumanang dikeletso teng.

Jwalo ka mosebeletsi wa mooki wa mmuso, nka fa mmuso mabaka a kang anana a hore ha ke tloha sebakeng sena sa mahae ke ya metse toropong, batho ba mahae ba bangata, mme palo ya batho ba ba thusang e tlo fokotseha ha ke tlameha ke tlohe sebakeng seo ke ye metse toropong, mme batho ba metse toropong ke batho ba banyane haholo ebile ha ba hloke batho ba bangata hakaalo ba ba thusang ka hoo ho ka ba betere ha nkanna ka thusetsa mona metseng mahaeng hobane metse toropong ha se batho ba bangata haholo bo o tla ba thola dipetleleng.

Ka nna ha ke bone e le phoso ho hlokomela batswadi ba ka ha se ba kene nakong ena ya pension, hobane batswadi ba nkile nako ya bona ba re hlokometse nakong eo re ntse re hola. Le bona ne ba emisitse maphelo a bona hore ba re hlokomele ka hoo nka se nke boikarabelo ba ho hlokomela batswadi ba ka ka bo di diela bathong ba bang. Empa ke tla itlhokomela bona ha se ba sa kgone ho itlhokomela. Ha ke nahane hore ho hlokomela batswadi ba ka, ho ka nsitisa kafo hona ho thibela hore ke phele bophelo ba ka. Empa ke tla be ke etsa se tshwanetseng jwalo ka ngwana wa bona, hobane e tla be e le nna ya setseng le bona hore ke ba hlokomele.